Mafura h a a nepahala mmeleng kaha a ka ba ka mafu a fapaneng a jwalo ka diabetes. Mme hoba mafura a mangata le mafura a mangata kapa wona bothata ba pelo, mme hoka etsa hore tse ding tsa mafu di ipate hona mmeleng. Di ipate ka mafura mme mmele o motenya hao wa loka hohang. Ka ha o ka baka di mafu a fapaneng, kapa hona ba etsa bo mang mafu a ipate mmeleng. So ho molemo hore batho ba dule ba ikwetlisa ka nako tsohle ho qoba hoba le mmele o moholo kapa ba je dijo tse lekaneng hore ba seke ba nona ho feta tekanyo.

Ho tshwanehile hore e motho aje diaha mmele jwalo ka bo dinama ka ha di na le di-protein di-lipids le tse ding tsa di-vitamin. So o tshwanehile hore ka mehla le je ditholwana, le di-vegetables tse fapaneng le mefuta ya nama ya nama. Hore nanang le tsebe ho thusa ho tiisa mmele haholo holo dintho tse kabang bo lebese bo di eng. So ho molemo hore ka mehla le dule leja diaha mmele, tse nanang hore le seke la hore dikgone ho thibela mafu a mangata. Mme hala tlameha hoja bo dijo tse kareng bo di-chocolate bo dijo tsenang le mafura a mangata haholo. Ka ha di ka ba ka mafu a fapaneng mmeleng.

Eya ke bona sekolo se etsa hantle ka ho dumela ba imana hore ba tle sekolong ba thuswe jwalo ka baithuti ba bang ho fihlela nako ya bona ya ho pepa e atamela. Ka ha bo imana ba teng ha bo sitisa bana ba nka lotho ka hobane le bona batho ba tlo etsa ntho e bana ba bang batlileng ho tlo etsa sekolong. Ho tshwana le batho ba immeng ba sebetsang mesebetsing ya bona yaba dumella hore o batle ba sebetse ho fihlela nako ea bona ya ho pepa e fihla. Mme ke bona e le diketso e ntle mme sena se ka ba thusa hore ngwana ka nako ya bona ba imana ba ska dula hae. Tse pedi, thuto tsa bona ba di ska salla morao haholo holo. So ke bona e le ona ntho e ntle eo.

Nka eletsa balekane ba hore eo wa molekane a fumaneng a na le tshwaetso ena, a nke dipilisi tsa hao hore e kgone ho thusa ka ka yona tshwaetso enanang. As ke ya di ya ya di a matshwafo a mmele, mme le yena a senang yona nka mokgothalletsa ka hore a nke di prep. Ka ha di thibela hore o seke wa ba le yona tshwaetso e nana. Tshwaetso e nana o kaba le motho a nang le tshwaetso kokwanahloko ena ya HIV. So mme ke yona ntho ba ka etsang ho thusa lerato la bona. Mme ntho ena kokwanahloko ena ese ke ya ba ama bale babedi ha bona ka ha ba tlabe ba tlameha ho nka meriana ya bona kapa yona dipidisi tsa bona ka tshwane ka tsela e tshwanetseng.

Di-anti retroviral le di sebetsa mmeleng ho lwantshana le le kokwanahloko ena ya HIV. Mme di thusa ka ho matlafatsa masole a mmele hore di tsebe ho lwantsha kokwanahloko ena. Mme e seka eketseha haholo mmeleng.

Ho tla ba le ho tla ba le batho ba tla fumana mosebetsi. Mme sena se ka thusa community hore batho ba dutseng hae ba sena mosebetsi ba ile ba lo sebetsa hona sepetlele seno. Mme hape e ka kgona ho thusa batho ba neng ba ya dipetlele tse hole le bona hore ba boloke tjhelete mme ba kgone ho ya mo sepetleleng ba sa ba sa sebedise tjhelete e ngata. Mme sena ke monyetla o o motle haholo setjhabeng. And mme o tla thusa ho re batho ba batho ba senang mosebetsi ba kgone ho ho ba le seo ba se tlisang ka malapeng a bona. Ka ha re tseba hore dipetlele di hlokang di-nurse, basebeletsi ba bang ba jwalo ka batho ba clean-ang. Ba katanang, ba sebetsang le le mo nthong le mo garden-eng. Mme sena ke monyetla o motle hore batho bao ba sa rutehang hore ba fumane mosebetsi ka hara community.

Ke dumela hore mmuso o ka se etse dipidisi tse tsebang hore di tlo ba le ditlamorao tse mpe mmeleng wa motho. Mme ke tshepa hore dipidisi tsena di a thusa haholo hore batho ba seke ba etsa bana ba soka ba ba ikemisetsa hore ba be le bana. Mme e thusa ho hafola palo ya batho ba imang. Haholo holo baneng ka hobane palo ya bana ba imang e dula eketseha seholo seno. Mme ha hona phoso ka dipidisi tse tsa pele tsa pelei. Mme di thusa haholo hore ho se ke ha ba le teenage pregnancy e ngata setjhabeng ka ha e le yona e etsahalang haholo matsatsing anana.

Ke nahana ntho e entseng COVID-19 pandemic ya lefatshe kaofela. Kw hobane batho bane ba sa nahana hore ke ntho e ka tlalang lefatsheng kaofela. Mme mmuso e la dieha hore e sebetsane le yona pandemic ena ka nako, mme ka hona ho ile hwa dieha hore re sebetsane ka ona. Mme re tseba hore ke ntho e spread-eyang ha bonolo ka bo nako. Ke hona ho ileng hwa baka hore nanang ebe ntho ya lefatshe kaofela. Mme ke tshepa hore hoja re ile ra nka re ile ra nka ditepe tse tse tshwanetsehileng hore re qobe hona ho spread-eha ya ha pandemic enana. Nkabe re sa fihla moo re ileng ra fihla teng, kapa tshenyo e rileng ra shebana le yona mabapi le COVID-19.

O tlamehile hore o ye masepaleng oi ngodise mme sekolo sa hao sa lebollo sebe molao molaong. Mme o tsebe o be le tsebo e lekaneng hore o ka qala ona mophato wa hao. Ho qoba di polao tse ngata tse etsahalang ho qoba le hore ho qoba ho baka mafu a fapaneng. Ka ha re tseba hore nanang mo mabollong bana ba bashimane ba ya circumcise-wa. Mme sena se ka qoba ntho tse ngata jwalo ka bana bana ba tshwarwe ke mafu a tshwanang le di-STI. Kapa tsona di HIV. Mme ho bohlokwa hore before pele o ka bula sekolo sena sa initiation or sena sa lebollo sa setso o be le tsebo e lekaneng. Mme o be le mangolo a tshwanehileng hore wena o ka qala tsona yona sekolo se nana.

Ka ha tsietsi hae hlaha mabaka a fokola mme batho ba bangata ha ba hase ntho eba e plan-ang hore ba iphumane ba kula kapa ba na le tshaetso. Mme mmuso o tla tlameya hore o eketse dipalo tsa dipetlele tse di-clinic hore o kgone ho thusa batho ba kulang ka ho kula o ka hlahela mang le nna, ka nako e nngwe le engwe. So ke bona e le hore nanang mmuso o tlamehile ho etsa tse ding tsa di petlele kapa o eletse batho ka bo phepo bo botle ho qoba hona ba be le di tshwaetsi kabo mafu a fapaneng mmeleng ya bona. Mme senana ke bona ele yona pono e ntle. Mme ke bone hore eka thusa batho ba tle ka kakaretso hore na ketso ena e etsahale.